Ndingavuya kakhulu, ngoba into yochitha ixesha kunye nozalwa nabo okanye ohlobene nabo inqabile kule mihla. Loo nto yenza intoba ngaba sibe nonxibelelwano olungamandla, sazane bhetere, sikwazi nokushera izinto esijongene nazo. Ndingayibulela kakhulu loo nto.

Ewe, ndakhe ndayenyuka intaba. Loo nto yandenza ndanonxibelelwano olukhulu nendalo kuba ndingumntu oyithandayo indalo. Ndaziva ndikhululekile ngethuba ndinyuka intaba.

Hayi, mna xa ndibuya esikolweni ndibuya ndihlambe isheti neekawusi zam, ndipolishe izihlangu, emveni koko ndenze i-homework yam. Xa ndigqibile ukwenza i-homework yam nditya isidlo sasebusuku, emveni koko ndithandaze, ndihambe ndiyokulala.

Lime ngxi, izinga lalo liyehla ngoba lisoloko lingayiphumeleli imidlalo yayo, futhi lagqibela kudala nophumelela i-World Cup. Lime ngxi iqela loMzantsi Afrika lebhola futhi alisakhuthazi, laphelisa nomdla, andisabukeli nokubukela xa kudlala ibhola yoMzantsi Afrika ekhatywayo.

Ewe, ndiyavumelana naloo mbono. Imidlalo ingaxhobisa kakhulu abantwana, ngoba akusadlalwa ngoku ixesha elinintsi. Iindawo zokudlala okanye amabala awakho semgangathweni, nabantu abaphetheyo ngokuhlala, ooceba, abazibandakanyi nokuphuhlisa abantu abancinci. Kwasezikolweni ispoti asisaxabisekanga okanye asihoyekanga, yiloo nto uyawufumanisa abantwana bengakulangazeleli okanye bengakuthakazeleli ukudlala ispoti.

Ndicinga kuba ubukelwa ngumntu okanye lilizwe lonke, futhi nothe wabaleka waphuma phambili waluphumelela ugqatso uba ngulowo ujongwe lilizwe lonke. Ngoba kuphinde kudibane abantu ngabantu, bamazwe ngamazwe abangenela olu gqatso.

Inqabile loo nto kwindawo endihlala kuyo. Zinqabile , zikhona iindawo zokuzonwabisa kodwa akuphephanga uba kuzo ngoba ilizwe okanye iindawo esihlala kuzo kuxhaphakile ubundlobongela.

Ndingaza nomthetho othi bonke abadlali abakwiqembu elinye mababhatalwe ngokufanayo. Ewe, abadlali ngokufanayo kodwa mababhatalwe ngokufanayo ngoba baseqembini elinye.

Ndandidlala oonodoli, sisakha izindlu, umntu abe nendlu yakhe, siphekisana. Sasidlala neetoti. Besidlala upuca, sidlale ugqaphu.

Kukuhlala apha endlini, ngelinye ixesha sipheke, ngelinye ixesha sibukele umabonakude, sibukele ii-movies, okanye sicule, okanye sizidlalele imidlalo emincinci yangaphandle. Sidlale ibhola, sidlale amakhasi okanye sibaliselane iintsomi.

Andikhethi ngoba andazi nowunye umthetho okhoyo kwicala le-basketball.

Kukuchitha ixesha ndifunda iincwadi zam, ngoba sendikufitshane phambili uba ndizawugqiba isikolo.

Hayi andinokulungela uba ngumdlali webhola embhoxo. Woh! Hayi, ndiyoyika, kunobungozi kakhulu. Kodwa ke abantu bawo bawudlala ngokunonophela.

Ewe, ndingakulungela uba ngumdlali weqakamba kakhulu, ngoba ngowona mdlalo ndiwuthandayo nendiwulandelayo, nendithanda ukuwubukela.